Va humesa swa timali leswaku va muti va sala va endla swo leswi va swi lavaka, va endlela murhandziwa wa vona loyi a va siyeke.

Bangi ya swi kota ku teka nhundzu ya wena kumbe yindlu, timovha. Yi teka yi xavisa leswaku wena u hakela xikweleti xa yona.

Mina ndzi vona onge ndzi nga khamphani ya ka Mayitiko hikuva hi yona leyi ndzi vonaka onge vanhu va yi sapota swinene.

U fanele a va a khomile pasi munhu u fanele a va a ri na papila ra ro kombisa vutshamo bya laha a humaka kona. Munhu u fanele ku ta na xitetimende xa le bangini leyi a yi tirhisaka.

wa yi cinca hi ku tirhisa riqingho ra wena, kumbe u ya ebangini ya le kusuhi leyi u yi tirhisaka ku ya cinca kona.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku, xana mali leyi loko ndzi heta tidyondzo ta mina va ta yi teka ke, naswona va ta ndzi lavela ntirho ke?

Mina ndzi nga ka ndzi nga vi kahle swinene. Kambe ndzi nga endla tindlela hinkwato leswaku ndzi lomba timali leswaku n'wana wa mina a yi se milorho ya yena emahlweni.

Ina, loko u ya endla xikweleti ebangi, va cheka leswaku u tirhisa mali muni n'hweti na n'hweti. Lexi endlaku sweswo va lava ku vona leswaku va nga fikelela ku ku lomba ntsengo wo fika kwini, lowu u nga ta kota ku tlhela u wu vuyisa.

Munhu u fanele a cheka leswaku a nga na swikweleti kun'wana xana ke? Nakona u basile etibangi tin'wani xana ke? Naswona u ta tlhela u ta swi kota ku yi vuyisa mali leyi a lavaka ku endla xikombelo xo lomba yona ke?

Mina a ndzi ta vulavula na yena ndzi n'wi vutisa ku hikwalaho ka yini a nga hakeli ku ringana mune wa tin'hweti? Loko a ndzi hlamula, hi kona hi nga ta teka goza leswaku hi swi endlise ku yini leswaku a yi humesa hi switsongoswintsongo ku kondza a ze a fikelela laha van'wana va nga fika kona.

vanhu liya tona ti nga se za ti teka. Va endlela ku vanhu va kota ku hakela swikweleti swa vona kahle.

munhu wa tirha ke kumbe u na bindzu ke? Hikuva loko munhu a nga tirhi kumbe a nga ri na bindzu, swi komba leswaku na mali a nge yi vuyisi.

Ndzi nga endla leswaku ndzi hakela n'hweti yin'wana na yin'wana ndzi nga jump-i. Ku kondza ku za ku ya fika masiku lama pimiweke.

Ndzi nga vutisa leswaku, xana tibangi a ti na mali leyi ti engetelelaka ke loko ti hoxa mali eka selulafoni?

Mina ndzi nga tsarisa maxaka ya mina, kumbe vanhu lava ndzi tshamaka na vona kwala kaya. Leswaku byi nga ndzi tikeli ku kuma vuxokoxoko bya vona.

A yi ta va pfuna hi ku va nyiketa swa timali, bokisi ra mufi, na swin'wana na swin'wana leswi lavekaka hi siku ra nkosi.

Masiku lama ku na NSFAS. NSFAS yi pfuna machudeni leswaku ya hetisisa tidyondzo ta vona ku ya emahlweni naswona va nga hakeli nchumu.

Mina ndzi nga xaxameta vana va mina, ni vatukulu, ni vatswari va mina hikuva hi vona vanhu lava nga kusuhi na mina, ndzi nga ta kota no kuma vuxokoxoko bya vona.

I ku tirhisa riqingho I ku tirhisa riqingho, riqingho ra pfuna swinene ku hatla u kuma mali ya wena.

Ina, ndzi nga n'wi nyika hikuva a nga yi a ya endla swo huma endleleni hi yona. U ya pfula akhawunti ya yena yale bangi.

Mina ndzi nga teka riqingho ndzi bela va le bangi, ndzi va vutisa leswaku ndzi vona swilo swa so, nakona ndzi nga vonaka njhani? Hi vona va nga ta ndzi byela leswaku ndzi yisa ku yini emahlweni.

A swi ta va ngetelela ku twa ku vava swinene hikuva loko va pfumala xifunengeto xa xilahlo, swa vava swinene.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko ndzi vona swin'wana eka app-e ya mina, hi rihi riqingho leri ni nga belaka rona ku pfuneka hi xihatla? Naswona loko ndzo rivala PIN-i ndzi nga pfunekisa ku yini ku tlhela ndzi kuma yintshwa?

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku insurance company ya Maheso leyi mina ndzi yi tirhisaka, yi nyika ntsena vanhu va eighteen ku fika sixty-nine wa malembe. Tanihi leswi kokwana va hlanganisaka seventy kumbe makumenkombo wa malembe, ndzi kombela ku va susa nakona ndzi ta va tsarisa yin'wana leyi yona yi nga ta kota ku va teka.

Va endlela leswaku vanhu va kota ku kuma mali ya vana hi ku olova, va papalata ku dyeriwa timali hi vanhu van'wana.

Ya va khumba hikuva loko mali yi kha yi cinca siku na siku, loko yi ya henhla swi vula leswaku va fanele ku tirhisa mali yo tala swinene.

Mali leyi nghenaka ta n'hweti na n'hweti, ya pfuna swinene hikuva loko va hakela n'hweti na n'hweti nakona va fanele va nga tluli n'hweti.

Ina, swi na nkoka hikuva loko u suka u hlangane na khombo ya kota ku ku pfuna, yi pfuna ni vanhu lava u va tsariseke eka yona kumbe maxaka.

Va languta leswaku wa tirha ke? Kumbe u na bindzu ke? Naswona u hola ntsengo wo tanihi kwihi hi n'hweti na n'hweti? Kumbe bindzu ra wena ri nghenisa mali yo tanihi kwihi n'hweti yin'wana na yin'wana?

Ndzindzakhombo i mali leyi u yi kumaka loko u humelele hi khombo kumbe loko ku lovile munhu loyi u n'wi tsariseke.

Ndzi nga endzela bangi ya le kusuhi leswaku ndzi ta pfuneka.

Ndzindzakhombo wa xilahlo wu katsa bokisi ra mufi ni swakudya.

Khombo ra bangi ya inthanete hileswaku mali ya wena yi nga tshuka yi nghenile ka munhu wo ka a nga ri ya yena loyi u lavaka ku sendela yena kumbe yi suka yi nga ri ku tirheni hikuva ku fambile tinetiweke.

Ti kurisa ku tshembana exikarhi ka vaaki hikuva va swi tiva leswaku mali va ta nyikana naswona va tlanga va va ri ntlawa wo karhi.

A ya emuchini wun'wana na wun'wana wa le ebangini ku ya kamba kona leswaku va sale na mali muni eka bangi ya vona.

Thekinoloji yi olovisile swinene hikuva masiku lama loko u lava ku sendela munhu mali a swa a a swa ha bohi leswaku u ya ebangi u tirhisa riqingho ra wena ku sendela munhu mali u tshamile kwala u nga ta va u ri kona.

A wu hakeli ntsena mali wu nyika ni swakudya ni matende ni swin'wana swa switirhisiwa leswi lavekaka hi siku ro lahla.

I muholo wa wena leswaku u hola mali muni hi n'hweti hi swona swi lawulaka leswaku u hakela mali muni eka xikweleti xa wena.

Swirho swa switokofela swi fanele swi tshembana hikuva a wu swi tivi leswaku munhu a nga tsutsuma na mali ya wena ke.

Mina ndzi tirhisa akhawunti ya bangi ya Capitec naswona ti-deposit a ti teki nkarhi hi ti-second loko na ha ku heta ti vheta ti komba eka akhawunti ya mina.

Mina ndzi ri lava khadi leri hikuva ri nga ndzi pfuna swinene ndzi ta kota ku saver mali ndzi endla swilaveko swa mina kahle.

Va endlela leswaku munhu a nga joyinI namuntlha ivi mundzuku a lava mali ti na nkarhi wo karhi lowu u faneleke u wu yima leswaku ti ku pfuna.

I mhaka ya kahle swinene ku pfula akhawunti yo hlanganela hikuva mi kota ku endla swa milorho ya n'wina kahle mi ri vambirhi.

Akhawunti yo hlayisa mali na akhawunti ya credit ti hambanile hikuva yo hlayisa mali u veka mali ya wena kahle naswona a ku na swipimelo swo karhi kambe ya credit u fanele u va u kha u nghenisa mali n'hweti na n'hweti.

Matsalwa lama u faneleke ku va na wona i papila ra nhlonge xibukwana xa nhlonge u fanele u va u kha u tirha naswona u fanele u va u ri muakatiko loyi a nga na maphepha.

I ku va yi pfuna tiko kumbe mfumo hi xipfalo.

Ya xikweleti ma ku pfumelela leswaku u nga lomba mali ebank ku hakela xikweleti xo karhi lexi u hlanganaka na xona hi nkarhi wolowo.

I vavasati hikuva vavasati hi vona va va endlaka ngopfu migingiriko ya le makaya naswona vo tala va lava ku kurisa vana va vona kahle.

ta pfuna swinene vanhu vo tala ti va pfuna ku hlayisa mali leyi va nga ta yi tirhisa loko ku fika nkarhi lowu va tsakelaka.

Mashonisa i munhu loyi a lombaka vanhu mali kambe yi vuya yi ri na ntswalo wo karhi vanhu va lomba eka yena mali.

Vubihi leswaku mobile money platform a yi na rhasiti naswona swi nga ha n'wi veka ekhombyeni loko o va a bayizi nambara kumbe akhawunti leyi a hoxaka eka yona mali yo hakela swikweleti.

Ku hambana ka tihakelo ta ku hundzisela mali eka tibangi hileswaku loko u u tirhisa bank ya Capitec u senda mali yi ya eka Capitec a swi na tihakelo kambe loko u tirhisa u senda mali kusuka eka bangi yin'wani ku ya eka yin'wani yo hambana na yona tihakelo ta kona ti va ti ri henhla swinene.

Vubihi byo kala ndzindzakhombo wa movha hileswaku loko movha wa wena wo tshuka wu hlangane na nghozi ya le magondzweni a wu nga koti ku kuma movha yin'wani naswona swi ta ku tikela loko u ri hava mali yo lunghisisa movha wa wena.

Yi hambanile hikuva khale loko u lava ku xava airtime a wu swi boha leswaku u ya emavhengeleni ku ya xava kona kambe sweswi swi swi olovile hikuva hambi ku ri ku tirhisa riqingho kumbe app ya wena ya bangi wa xava airtime na vanhu kwalomu makaya va xavisa.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva vamachonisi vo tala a va tshembekanga naswona loko u ri na maphepha ya nawu a swi chavisi.

Ndzi vona ku ri ndlela ya kahle swinene hikuva swa olova no tlhela swi olova ku tirhisa mali hikuva loko wa ha lava ku ebank tin'wana ti le kule leswi nga ta endla leswaku u luzekeriwa hi mali yo tala swinene.

Mina a ndzi ta titwa ndzi tsakile swinene hikuva swikweleti a swi kahle ku tshama naswona so ku hakela swikweleti ndzi twa ndzi vona ku ri swa kahle swinene munhu a huma eka swona.

mina ndzi lava ku ku tsundzuxa leswaku akhawunti ya bangi loko u nga ha lavi ku yi tirhisa wa yi byela bangi ya wena leswaku yi ku pfalela yona hikuva ku na switandzhaku u nga ha kolota timali u nga ri ku swi tiveni.

A wu ri nawu wa kahle swinene hikuva loko u nga ri na ndzindzakhombo wa movha loko u tshuka u humelele hi khombo eka movha wa wena u ri hava mali yo wu lunghisisa swi ta ku tikela kambe loko u ri na ndzindzakhombo swa olova hikuva ndzindzakhombo yi ta teka movha yi ya lunghisa wu vuya wu hlayisekile wu ri kahle.

Ku munhu a ze a pfala akhawunti ya le bangi xivangelo ku va ku ri leswaku a nga ha lavi ku yi tirhisa kumbe a nga va a ri na yin'wana leyi a yi tirhisaka.

Vuhlayiseki a byi kona hikuva masiku lawa ku na vutsotsi ku na vutsotsi byo tala swinene vanhu va lahlekeriwa hi timali ta vona na loko wo bayiza akhawunti wo sendela munhu wa wo ka a nga ri yena mali a swi koteki leswaku mali ya wena yi vuyela endzhaku.

Ku va na ndzindzakhombo wa movha swi pfuna leswaku loko movha wa wena wo suka wu hlanganile na khombo emagondzweni va kota ku ku lunghisela wona wu hlayiseka.

Swi na mbuyelo swinene ku hakelela swilo emahlweni ngopfungopfu loko u ri munhu wa swikweleti or munhu wo tshama a nga khomangi mali hi nkarhi hikuva swa ku pfuna leswaku loko nkarhi luwa wu fika a wa ha hakeli nchumu wena u vona swin'wana.

Mina ndzi vona ma ri kahle swinene hikuva munhu u fane a swi tiva leswaku u na xikweleti ende u fanerile ku hakela kambe loko se a ku tsutsumatsutsuma u boheka ku teka mhangu u yi veka emavokweni ya wena, mara xo sungula machonisi u fanerile ku ya mangala emaphoriseni loko ku ri vuchonisi bya yena byi le nawini.